Ditlamelwana tsa botsogo tsa mo gae, ditlamelwana tsa letsatsi le letsatsi, ditlamelwana tsa SASSA, ditlamelwana tsa boitekanelo, ditlamelwana tsa tlhokomelo ya batho ba bagodi. Dikgwetlho tsa bogodi mo di fitlheleleng ditlamelwana tsa pholo mo le . Phitlhelelo, phitlhelelo mo ditseleng tse di sa tlwaelegang go tlhoka dinomoro tsa di-cellular le go tlhoka dikoloi tsa go ya ko bookelong, go tlhabolola ditlamelo tsa botsogo, lefapha la pholo le puso di ka tlhabolola ditlamelo tsa botsogo mo mafelong a sa tlwaelegang, go akaretsa le ditlamelwana tsa tlhokomelo. Lefapha la pholo le puso di tla oketsa ditlamelwana tsa tlhokomelo ya mo gae go thusa bagodi go nna mo malapeng a bone ka nako e telele.

Go tlhokomelwa ke ba lelapa mo ditlhabologong tsa Aforika, go tlhokomela bagodi kwa gae ke selo se se tlwaelegileng go gaisa, se bo se kgothatsa mo setšhabeng. Melemo ya go tlhokomelwa ke ba lelapa ya maikutlo, bagodi banna gaufi le lelapa la bona se se ba fa boipelo le ka kagelelo ya maikutlo, boithatelo le boitumelo go tlhokomelwa kwa gae go ka kgothatsa boithatelo le boitumelo ka gonne bagodi ba nna mo tikologong e ba e tlwaetseng.

Boikarabelo jwa lelapa go letetswe gore lelapa le tlhokomele batsofe ba bone, lelapa le a le akaretse le ditsala, le lone motswedi wa tlhokomelo le kemo nokeng. Tlhompo le botlhale, batsofe ba tsewa e le ba ba tlotli ba botlhale le kitso ya setso go letetswe gore ba fetisa boleng le ditumelo tsa setso mo dikokomaneng tse di tlang.

Ditekanyetso tsa batsofe mo ditšhabeng tse di godileng ditekanyetso tsa batsofe di ka fokotsega fa setšhaba se leba go ikemela ka nosi le go lema madi go feta go itebaganya le ditekanyetso tsa lelapa. Dipego tsa phetogo fela jaaka go dirwa mo ditlhopheng tse dingwe tsa setšhaba ditso tse di farologaneng di fetola tsela e di lebang botsofe ka yone, di tlhoka go tlhatlosiwa ka ga kitso malebana le ditlhoko tsa batsofe mo setšhabeng.

Go tlhokomela ga batsofe go bonwa e le boikarabelo jo bo siameng, maloko a lelapa bogolo jang bana ba bone go tlwaelegile thata mo ditšhabeng tse go nna le malapa a nnang mmogo a a nang le dikokomane di le dintsi, mo batsofe ba nnang le bana le ditlogolo tsa bone. Seabe se se setšhaba mo go tlameleng batsofe, ditšhaba tsa setso mo mafelong a mantsi a setso bogolo jang mo ditšhabeng tsa maAforika setšhaba se na le seabe se se botlhokwa mo go tlhokomeleng batsofe. Bagaetsho ba kopana go naya batsofe tlhokomelo e thuso bogolo jang fa ba sena ba lelapa.

tikologo ya rustenburg e na le ditiro di le mmalwa tse di tlamelwang bagodi dingwe tsa tsona ke tse di latelang Lethabong Age Service Center, go na le lekalekana le le tlhomilweng go tlamela bagodi le rulaganyang ditiro tsa diatla go ba boloka ba ntse ba ba tlhaga. Ditiro di akaretsa go roka, go loga, go dira ditiro tsa polaseki le go opela, gape ba ruta ka ditaba dingwe tsa botlhokwa mo botshelong. Tshimologo organization le kana le le sa direng poelo kwa le tlamela ka bonno, dijo le tlhokomelo bagodi ba ba nang le bogole ba ikaegile thata ka go tshegetsa ditiro tsa bone, lefelo le le mo Rustenburg le tlamela ka .

Magae a tlhokomelo a bagodi retirement villages or old age homes, mafelo a mofuta o ne a fa bonno jo bo farologaneng go ya ka gore mogodi o kgona go itlhokomela go le kanakang. Ditirelo a akaretsa matlo a bonno, dijo, ditirelo tsa tlhatlhobo ya booki, go tlhatswetswa le ditiro tsa go itlosa bodutu. Tlhokomelo ya ba ba lwalang thata mafelo a no a tlhokomelwa bagodi ba ba lwalang thata kgotsa ba ba sa kgoneng go ikgantsha mo bolwetseng, ditirelo gona le baoki ba ba nang le maitemogelo ba ba fang tlhokomelo ya di ura di le twenty four, dituelo go ya ka mafelo ditirelo tse di a duelang, tlhokomelo ya lapeng tlhokomelo eno e dirwang ke batho ba ba ithute itseng go tlhokomela batho ba bangwe mme e thusa gore mogodi a tlhokomelwa a le kwa lapeng la gagwe.

Phitlhelelo e e lekanyeditsweng mo metseng ya magae ba bantsi ba ba nnang mo metseng ya magae ba na le bothata jwa go fitlhelela ditswampelo tse di siameng, go akaretsa ditswampelo tsa botsogo le tsa go tsamaya. Go tlhokomelwa ke malapa dipuso di ikaegile thata ka thuso ya malapa, dipuo le kgatelelo ya batho ba ba godileng ba ba godileng ba tsenngwa ke dipuo le kgatelelo mme go tlhaela maano a ba siametseng la ba ba tswelelang . Ditsela tsa go tokafatsa thulaganyo ya gompieno go oketsa madi, puso e tshwanetse go oketsa madi a abelang ditheo tse di tlhokomelang batsofe gore ba kgone go emela batsofe ditswampelo tsa boleng jo bo kwa godimo, go tlhabolola tlhokomelo ya nako e telele mo baaging, puso e tshwanetse go tlhabolola dithulaganyo tsa tlhokomelo ya nako e telele mo metseng le ditheo tsa botsofe go akaretsa le dithulaganyo tsa tlhokomelo ya mo lelapeng.

Pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe e na le seabe se segolo mo boleng jwa botshelo jwa batsofe ka go ba neela madi a bangwe a tlhomameng le a sa kgaotseng le fa e batlile go thusa batsofe ka bo nosi, gantsi fitlhela e thusa ba lelapa lotlhe. Ditlamorago tsa yone di akaretsa ditšhono le mathata, ditšhono le dintshofatso tsa boleng jwa botshelo, boipuso ka tsa madi le seriti, madi a pension a naya botsofe seriti le boipuso ba ba kgontsha go itlhokomela ka tsa madi. Go nonontsha ditšhaba le malapa tse ba dirisa madi a pension-e go thusa malapa a bone segolobogolo ditlogolwane ka jalo madi a phenšene a nna mosola go ba ba ruisang le go tlhabolola ditšhaba ka kakaretso, thusa go diragatsa ditso ga o itsege mo setsong sa baTswana gore batsofe ke babelegi kitso le ditso tsa setšhaba, fa ba na le madi a bone ba nonontsha tlotla ya bone mo lelapeng le le mo motseng.

Go kopa le go amogela pension ya puso ya go tlhokomela batsofe ko go dirwa ka South African Social Security Agency mo ke yone grand ya madi a tlhokomelo mo 'dimo. Ka fa o ka dirang kopo ya gago ka teng etela ofisi ya SASSA e gaufi le wena go tlhokomelo modimo yo o lwalang thata go ka mo tlhokomela ke mongwe wa lelapa. O tla tshegetswe ke moemedi wa SASSA go tlatsa form-o, o tla tlhoka dintlha tse di latelang setlankana sa boitshupo, bontsi jwa madi, polase ya go nna, setlakana sa go nna jaaka bill ya motlakase, setlankana sa go hira kgotsa setlhangwa e kwadileng ke modulasetulo wa .

Go fokotsa morwalo wa madi, go nna le madi a tswelelang pele pension-e fa tlhogo ya lelapa le le tsofetseng madi a a tlhomameng, go tlhabolola diikonomi tsa malapa a humanegileng. Dipatlisiso di bontshitse gore diphenšene tsa batsofe di ka thusa go ntsha batho ba bantsi mo bohumeng ka go tlhabolola le go tlhomamisa matshelo a malapa a humanegileng. Go tsweleledisa tlhokomelo ya boitekanelo madi a pension a ka dirisetswa go duelela ditshenyegelo tsa boitekanelo, morwalo tswelelang pele ga go a lekana le fa pension ya puso e thusa ga e lekane go duela ditshenyegelo tsotlhe, malapa a mantsi itebaganya le ditshenyegelo tsa botshelo tsa go gola tse di jaaka dijo le go bona tlhokomelo ya boitekanelo.